Mmangwane ke kgaitsedi ya motsadi wa gago wa mme, mme rakgadi ke kgaitsadi e e tswang ko letlhakoreng la bo ntate o a latelang ntate wa gago. Mme rakgadi o tshameka karolo e botlhokwa thata ka gore rakgadi ke ntate o tshwana le malome. Fa o batla didirelo tse dingwe tsa setso, rakgadi o kgona go ema mo boemong ba ntate kapa ba mme ga setse batsadi ba robetse, mme mmangwane o kgona go emela letlhakore la bo mme, ka go thusa le go go direla mesebetsi e batlagalang ka ko letlhakoreng la bomme.

Go ya ka kakanyo ya me, mme o a thusang mo lelapeng o santsane a tlhokagala thata, ke e nngwe ya go dira tiro ya go abelana ka ditiro, go thusa setšhaba. Mme oa lenyalo o a nyetsweng ka nako tse dingwe o kry-a le ene a na le mosebetsi, o boa mosebetsing a lapile, ditiro tsa mo gae a ka se di kgone tse tsotlhe, ke ka mo o a tlhokang mongwe o a ka mo thusang tsona gore a mo direle tsona. Ditiro tsa mo lapeng, go tlhokomela bana, go phepafatsa le go tlhokomela gore bana ba dula ba bolokesegile ga ba tswa dikolong, ka gore ka nako tse dingwe, ditiro di tla go letlelela gore o boe lapeng go setse go le bosigo, mme o tla tshwanela ke gore ga o boa o bo o kry-a dipitsa di setse di siame, bana ba tlhapisitswe, di-room-o tsa ntlo di phepafaditswe fela yalo.